Ke bona ho reka koranta ho hlile ho le bobebe haholo hobane ditaba tsena o di utlwa hantle. Di tswa koranteng e seng di tswa molomong wa motho. Cause ha se di tswa molomong wa motho, di se di ekeditswe ka tse ding ka hodimo le tse ding tse etsahetseng le tse ding tse sa etsahalang. Ke bona koranta e le betere. Haholo hobane ditaba di tla ka botlalo ebile utlwisisa ka hloko.

Seo batho ba ka se etsang ho boloka motlakase ke hore di ha ba le matlong diphapusi tse leng hore ha ba di sebedise haholo, ba ka se di kgantshe e le hore hafola ho bimela ha motlakase, se seng hape ke hore ditofo ba ka nna ba sebedisa di kgase ka ntle ho ditofo hobane kgase le yona e saver tjhelete haholo hobane motlakase wa tura. Haholo ho feta kgase. So, re ka sebedisa dikgase hore motlakase o seka imeleha haholo.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka data e thekong, e maemong a tlase le hore hape ba e tlatse-tlatse. Monana di palong ka ntle mo mang le mang a tlo kgona ho fumana teng moo ba tla share-rang palo ka bong bahaisane e theko e tlase haholo.

Ka ha o qetile data ya ka kaofela, ke tlo nka tjhelete ya hao eo o tloya ka yona sekolong ke reke data ya ka ka yona hobane o qetile data ya ka kaofela. Nna ha o sana moo, ke tlo kgona ho reka data teng ha ke sana tjhelete, e leng hore e ngata hantle for ho reka data.

Mme le Ntate a na ne le tseba hore le ka sebedisa di founo founo tsa lona, hore le thole mmino o le o ratang ofe kapa ofe ntle le hore le emele sealemoya se le letsetse pina eo le e ratang. Le ka sebedisa founo founo ya lona la reka data la kena APP-ong ena. Ho bobebe haholo

Yona e tlo sebetsa Wi-Fi empa e tlo nka nako le ho dieha hore ntho tseo o di batlang information o e batlang ka founung ya hao. E diehe ho fihla ho wena, le hore o send-e melaetsa e meng e tlo dieha.

Nka araba mehala kaofela e kenang founu founong ya ka. Le ha ele ya private e ngotsweng kapa e se ngolwang. And then ke qale ka ho botsa pele hore na ke bua le mang, ke kgone ho utlwa tlhalosetso kaofela pele nka araba dipotso tse eleng hore ke tlo dibotswa.

Ha kea thaba haholo ka mmino o ne ele horeng la ditaba tsena tse tletseng tsa mose le mawatle ka ha rona ha re kgone ho thola ditaba tsa haufi le rona mona Afrika Borwa. Ha e nthabise haholo taba ena hobane ke lakatsa ho utlwa ditaba tse leng hore ke tsa haufi mona Afrika Borwa.

Ke kene website-ng ya bona. Ka ingodisa ho tloha moo hao so qetella ho isa dintho tsa hao kaofela ho na le mo o tlatsang hape, hore na ho patala jwang o kenya dinomoro tsa hao tsa banka ka morao tse hlahellang ka morao ho card ya banka kapa yona karete ya banka ha qeta o kenya di nomoro tseno, o patala ka ona mokgwa oo o kenye dintlha tsa hao kaofela. Website-ng ya bona.

Ke letsetsa seyalemoya ka mabaka a hore nkile ka lahla ditokomane tsa ka ID le sona sepatjhe se tshetseng tjhelete hore batho ba mo ba tle ba mpatlise sona. Ha ne ke palame taxi e yang toropong. E kile ka ba finyella hang-hang hore ba tle ba nthusa. Ha nka thola mathata.

Nna melaetsa e bohlokwa ke roma. Ke rata ha e romelwa ka email-ing ya ka ebile le nna ke rata ho romela ka Email hobane ke bona ho potlakile haholo ho feta SMS. Hape ke bona Email e bontsha bo professional ba motho ka mong le yona company ka bo yona.